Ke rata papatso ya ka e be ka leleme la Sesotho eo mang le mang a le utlwang. E be papatso e kgutshwanyane e molaetsa o hlakileng.

Babadi ba tlametse ba netefatse ditaba tseo e leng tsa nnete, ho be le batho bao ba thusang le bona ho netefatsa pele ba ka bala ditaba tsa nafosisa setjhabeng.

Ke tenehile haholo ka hore ke ne ke batla ho sebedisa marang-rang e sale ka pele. Empa ke soka ke fumana di tshebeletso mme sena se ntenne haholo. Ene se setiisa le mosebetsi wa ka ho tsamaya ka nepo. Ke tla lemosa ba bang hore ba se kene company-ing eo ke keneng ho yona. Ka taba ya hore ha ba etse taba tsa bona ka pele.

Ka ha mosebetsi ona na ha se wa rona ke wa Rakgadi. Rakgadi ke ena a tlotla letsa dipina tse ratwang ke ena, hobane ke letsatsi la hae. Ha re tlo bapala tseo rona re di ratang, tseo re di tlwaetseng. Empa letsatsi ke la Rakgadi, re tlo bapalla Rakgadi mmino wa hae.

Ditshenyehelo tsa data di boima haholo. Ke tjhelete e ngata e lekanyetswang ho six hundred ka kgwedi.

Rona batho ba Afrika Borwa re rata ho nyenyefatsa haholo ebile seo re se etsang ha se ntho e re nkellang hloohong. Mme tse etsahalang ho mose ho mawatle ke tsona tseo re di thabelang, tseo re di nkellang hloohong. Mme sena se tlisa se supo sa hore batho ba mose ho mawatle ba kgothalla seo ba se etsang ba rata seo ba se etsang. Empa ho rona ha ho jwalo, re thabela tse e tswang mose ho mawatle ho feta tsa hae. Re bone tsa hae di le boleng bo bo bonyane.

Hao mohaisane o ka tla itshokodisa tje di ntho di se di le bobebe. Shebella se sena se o se shebeletse television-eng ho founu ya hao. O kenye feela account-o ya yane e keneng TV-ing, o e kenye mona founong. O tsebe ho stream-a o sebedisa data, o connect-e jnternet-eng ya hao. Mme o shebella ha monate mohaleng wa hao.

Mohala wa ka wa thekeng keo rekile ka selemo sa twenty ten, e ne le six hundred. Ke qala ho ba le founu e le founu e ke e ratang ene ke thabetse haholo. Ke ile ka thuswa ke batho ba lebenkeleng hore na e sebediswa jwang.

Ha ke so ka ke hlokomela hore Wi-Fi ya ka e hack-ilwe. Empa ke dumela jwalo ka taba ya hore ha e le nako ya shwalane tjena connection ya ka e dula e le tlase. Ke tlake ke batlisise hore na ke tlamehile ke etse jwang ke bue le company ya Wi-Fi ena, hore bang tjhentjhele nomoro ya lekunutu kapa e sebetsa jwang.

Ke founela seyalemoya ha nka utlwa lekunutu le etsahalang, kapa ditaba tseo batho ba tshabang ho bua ka tsona. Kapa ha o bua ka ka topic e leng hore ke utlwisusa nnete ya park.

Ho wa kgonahala hore re ka sebedisa marang-rang ka nako e le ngwe re le babedi. Mme rona re tla sebedisana hantle ka hore re fanane sebaka.

Seo ke tlo se etsang ke hore ke dule ke charge-ile di ntho tseo ke di sebedisang. Ke be ke batle ntho e bitswang UPS. E le yona e tla nthusang hore ha ho sena motlakase ho kene yona bakeng sa motlakase. Hobane nka se sebetse ho sena motlakase.

Seo ke se bonang ke hore ha ho sana batho ba sokolang ho fumana ditaba. Motho e mong le mong o sa ikenela Wi-Fi-eng ya hae hore a fumane ditaba tseo a di hlokang, le tseo a bontshang kgahleho ho tsona.

Di-network tsa rona re na le di-package tse ngata haholo hore o hlakelwe ke di ntho tse ke tlo di bolelang. Ke hore o nromelle nomoro ya ntlo. Ke tle ke tle ke shebe hore network e teng le hore na lona le tla thabela package ya bokae. Ana re ka etsa seo?

Data ke yona fela e sebetsang matsatsing a ha jwale, re sebetsa ka yona, re shebella ka yona, re sebedisa yona ho fetisa melaetsa. Mme ha ho na tharollo e tla dula e le turu, empa re tla dula re reka ka hore ha re na kgetho. Le moruo wa naha ya rona ke hore phahame, ntho engwe le engwe ya tura.

Otlo mpe o ntshwarele motho wa Modimo. Ke ne ke halefile haholo molaetsa ona o se wa hao. Ke ne ke tshepile ho romela ho motho e mong mme ke tla etsa jwalo. O tle o ntshwarele ka sena. Ha se hlotse se etsahala hape.

Hee mokgotsi ke nahana ho tlo ba influencer le nna. Ra di etsa re ntse re gift-a batho banana re ntse re ba sala morao ra ba fa di-likes, re comment-a bona ba fihla ba ithekela makoloi. Rona re setse re le jwalo re sena letho. Lenna ke tlo qala ho ba influencer, ke se ke rekile dintho tseo ke tlo di hlokang

Ke tlwaetse hore ke reke moya ebe ko fetolela ho data hore ke tsebe ho sallwa ke motsotso hobane ha ke dule ke recharge. Ke sebedisa airtime ya mahala kapa metsotso ya mahala. Jwale hore ketle ke fumane metsotso eo hore ketle ke letsetse ba senang di Whatsapp. Ke reka moya, ebe ko fetolela ho data.

Ee, ho jwalo. Taba ya di cookie e etsa ke sebedise internet ya ka, ke phuthulohile ka di nako tsohle.